Owu! Ngangamaxesha anzima. Saye salahlekelwa ngabantu abanintsi ezimpilweni zethu. Sasisoyika kona, sisoyika kakhulu. Noba ufake imaski awuyazi noba ukhuseleke kangakanani na, into oyibambayo awuyazi noba igciwane alihlalanga kuyo. Awukwazi uphuma uye edolophini, kuphuma abantu abathile ngaphandle. Kuba ngathi umhlaba uyaphela, abantu namhlanje kuthiwe kubhubhe abantu abathile, ngomso uzawuvukela kwesinye isiganeko futhi kuthiwe kubhubhe abathile. Yayisothusa kakhulu ela xesha leCOVID. ndandiganqweneli kwamntu noba undenze ntoni uba adlule kwimeko eyayinjeya.

Ngamanye amaxesha kuye kube ngcono xa uthetha nomntu oyifundeleyo le nto ozawukwazi ukukubonisa, akucebise indlela yokuba umelane nayo le nto ukuyo. I-counselling iyanceda kakhulu ngoba nam ndingomnye wabantu owakhe wayidinga i-counselling apha ebomini. Yaye yandinceda kakhulu ndakwazi ukuyibona impilo ngaphaya kwempilo ngoba ngelaa xesha ukuloo nto ukuyo uye ubone ingathi ayikho enye into uzawuphinde ikwenze umdla apha ebomini, uyadikwa yinto yonke. Kungaske ungavele ufe kwangelo xesha uva loo nto okanye ngalo xesha loo nto isenzeka kuwe.

Ndingathi ndiyayikholelwa kodwa ndiphinde ndingayikholelwa ngoba heyi, sihlala sinxongophele maan. Eyi, sihlala sineengxaki, sihlala sicinga kodwa ke mna ngokunokwam azange ke kwakhe kwathiwa ndinaso esi sifo. Kodwa ndiye nditsho mna ugqirha engatshongo ndithi hayi, siso esi sifo ngoba namhlanje uye ube rayithi, ngomso mhlawumbi ungabi rayithi. Okanye yenzeke iimini zintathu zilandelelana uzive uba awukho rayithi awufuni uthetha namntu awufuni ubona mntu. Ndingatsho ke ndithi, ewe, ndiyayikholwa kanjalo.

Ibalulekile ikhondom ngoba awumazi umntu lo obelana naye ngesondo uba uthandana nawe nobani nobani nobani omnye. Zininzi izifo ezenzeka, ezikhona, zinintsi izifo ezingakuchaphazela kuba ulala nalo mntu ngaphandle kwekhondom okanye ke sowungenasifo ungamitha ungekafuni uba naye umntwana. Uphinde ke ngoku funeke uyokwenza i-abortion, ukuchitha isisu. Eyi, hayi, abanye abantu baye bayibone ingathi yinto embi leyo. Ke ngoku ukuba ingenzeki loo nto ngaske umntu ahlale enxibe ikhondom ukuzikhusela.

Andiyiboni isenza iintloni ngoba uxinezelelo lwengqondo yinto ebucayi kakhulu ngoba umntu angagqibela ezibulala. Kunoko ngaske umntu ayithethe, sikwazi uba sibe naye, simxhase ngandlela yonke afuna ukuxhaswa ngayo. Ngoba awukwazi uba kulaa nto wedwa. Uyabadinga abantu abasecaleni kwakho, abantu abavelana nawe, abantu ozawukwazi ubafowunela xa uva ingathi udiniwe, awufuni nto okanye bona bakwazi ukukufowunela bemane bekujonga, bekutshekisha uba uziva njani, udinga ntoni. Ngokwam ngaske abantu bangabi nantloni ngaloo nto leyo.

Kwezi zigulo zomzimba endakhe ndaba nazo, xa ndiqala ufumanisa kwaye kwathiwa andikwazi ukusebenzisa la amayeza wesiNtu, kwakufuneke ndisebenzise awasesibhedlele. Loo nto itsho uba azange ndawasebenzisa la awesiNtu amayeza kwizinto zomzimba. Andinguye umntu wawo la mayeza esiNtu, andimdanga kuwo, andiwazi uba asebenza njani. Kodwa abantu abawasebenzisayo bathi ayabasebenzela. Ngokunokwam mna ndizisebenzisela amayeza wasesibhedlele.

Ngaske urhulumente aqashe mhlawumbi abantu kwezi ndawo zimbini okanye zintathu esibhedlela, ekliniki. Abantu abakhe baba kule meko yokuhlunyezwa, ngoba abantu abangayazi laa nto baye bangamva omnye umntu or bangamthatheli ntweni omnye umntu ozochaza into eyenzekile kuye. Okanye ufike bebiza abantu bazomamela bebanintsi kodwa wena ufikile ufuna nje uncedo uzawuthi ukwazi ukumelana nale nto ukuyo okwangoku.

Amadoda awanikwa xesha elaneleyo nabo abaziniki ixesha elaneleyo ngoba apho ndisuka khona kuye kuzile isikakhulu abantu abangoomama. Amadoda awavamisanga kuzila kangangokuba xa seyenzekile mhlawumbi uba indoda ilahlekelwe ngumfazi okanye ngumntwana indoda ayizili xesha lide kodwa uba mhlawumbe balahlekelwe ngumntwana, yona ndodwa nomfazi ufumaniseke uba ngumfazi oye azile ixesha elide. Singazi ke uba yintoni unobangela baloo nto leyo.